Phambi kokuba usuku lam luqale ndingenza izicwangciso, ndizobe izicwangciso ezizawundenza ndohlulahlule ixesha lam. Ndiyazi xa ndibuya esikolweni ndenza umsebenzi wasekhaya, ngeeyure ezithile ndingqengqe. Ebusuku phambi kokuba ndikhwele ebhedini ndithathise ndifunde. Yinto endingayenza leyo, kodwa ke nengqondo iyafuna uphumzwa ngamanye amaxesha.

Ndingasusa umthetho wokuzicelela iskram ngoba uyawupholisa umdlalo usesemandi. Uthi usabukele ibhola ibe ityibilika, umntu avele azicelele iskram. Loo nto iye impholise umdlalo.

Ngexesha lam lokuphumla ndingumntu othanda ufunda iincwadi. Ndiye ndihlale, ndizenzele intokutya okanye noba zezo zineki, ndihlale ndifunde incwadi yam or iincwadi endinazo apha efowunini, ndingqengqe ndiphumle. Loo nto indivula ingqondo. Ndikholelwa entweni yokuba xa ungumntu othanda ufunda ingqondo yakho ayiye idodobale.

Ndikhetha uAkhona waseIndia ngoba ungumdlali ogqwesileyo xana ndimbukele kumabonakude. Uza kube engena endaweni kaIkho osophuke isandla.

Ukuba unakho ukwenza imisebenzi yokuzonwabisa ekwazi ukungenisela imali, ndingayibamba ngazo zozibini elo nqaku elo, ngoba ndawube ndisenza into endiyithandayo ndibe ndifumana neenkonzwana zemali ezindonwabisayo nazo.

Ndingathi ngabalandeli bebhola ekhatywayo, ngoba abalandeli bayo bayilandela noba idlala kweyiphi indawo. Kukho iqela okanye kukho amaqela amabini amakhulu apha eMzantsi Afika. Xa kuthiwa yimini yawo, imini ebizwa ngokuba yidebhi, uMzantsi Afrika wonke uncamathela ezitivini abangakwazi ukuyofikelela apho ibhola idlalwa khona. Kodwa ndiyathembisa ukuba uMzantsi Afrika wonke uye afune ukubona iziphumo zizawuthini.

Into endiyenze nabahlobo bam kule nyanga iphelileyo kukuba sibe nepikiniki apha kum endlini. Sathenga yonke into esizayidinga, sabe sincokola as amanina nezinto ezisahlelayo as abantu ababhinqileyo sibe sicebisana. Emva koko salayita umabonakude sabukela sabe sincokola nangezinto ezenzeka apha elizweni lethu. Yandonwabisa kakhulu loo nto ngoba ndibagqibele kudala.

Imisebenzi endingacebisa siyenze kukuba sibe neqembu lamanina kodwa wonke umntu wamkelekile. Sithenge iincwadi esizozifunda ngoba ukufunda kuyayivula ingqondo, kuyenza ingqondo isebenze okokoko. Nemidlalo esinoyenza, siyidlale ukuphuhlisa ingqondo yethu. Nokuzivocavoca ngokunjalo, nokusela amanzi kakhulu kuyayinceda ingqondo.